Bagodi ba tlamehile ba tlhokomelwe ka dinako tsotlhe, ba fuwe lerato ba tlhokomelwe le ke malapa a bone.

Re godile, re ntse re itse gore mo lapeng, bagodi ke rena-rena bašwa ke rena ba re ba tlhokomelang, ka gonne le bone ka nako tsa bona, ba ne ba ntse ba re tlhokomela fa re gola.

Lelapa le setšhaba di na le seabe ka gonne ba tlamehile ntse ba tshegetsa batsofe ka dinako tso tsotlhe

Batsofe ba tlamehile ba tlhokomeliwe ka dinako tse tsotlhe ba-ba ratiwe ka dinako tse tsotlhe, ba fepiwe ka dinako tse tsotlhe.

Mo malapeng a le mantsi, bana ba leba go ka tokafatsa matshelo, ba kgarakgadiwa ke tsa botshelo, mme fa go na le mogodi mo lapeng, o feleletsa a tlhoka tlhokomelo. Ke mafelo a-a feng a go tlhokomelang, tlhokomelwang bagodi, Ke tirelo dife tse ba ba fang tsone. Ebile, ditirelo tseno di a dulwa, ee, di a dulwa. Ditirelo tse bagodi ba ba isang ko teng, ebile ba tlameile ba netefatsa gore bagodi ba tlhokomelwa ka tsela e ntseng pila, ka gonne batjha matsatsi a mangwe ba na le mathata a bone a bophelo. Ba dira gape le ke gore ba na le mesebetsi.

Tokafadiwa ka gore batlhokomedi ba bagodi ba rona ka dinako tse tsotlhe, ba netefatsa gore bagodi ba ja di dikotla, merogo le maungo ba fiwa ditlhare. If ba lwala ba tlhapisiwa ka dinako tse tsotlhe.

Ka gore ba etsa gore ma-nurse a tlametse le metse, ba check-e balwetsi ba ba sa kgoneng gore ba ka fitlhela ko dipetleleng ba ba tlisetse ditlhare.

Etsa di-mobile clinic tse di leng mopele ga , tse di leng pele ga metse gore batsofe ba kgone go di fitlhelela ka bo gaufi, ka gonne batsofe ba bangwe ga ba na madi a go palama go ya dipetlele.

Dipetlele ga di kgole-kgole thata, yalo le mo re nnang mo go teng , government-e e ka etsa gore ma-nurse a nne ntse a tla a etela batsofe mo malapeng a bone, ba bafe ditlhare go netefatsa gore mmele ya bone e nna botoka.

ba etse gore ba romelele ma-nurse ka di-mobile clinic, gore ba kgone go netefatsa gore batsofe ba fitlhela, ba fitlhela ditlhare tsa bona ka bo gaufi.

Malwetse a re a fitlhelang kalafi kwa tleliniking, ke malwetse jaaka sukiri, high blood. Ee, ke ona a batsofe ba a tshwarang, a a tshwarang batsofe thata ka dinako tsotlhe.

Ditleliniki tsa magaeng, di dinnye ka gonne ga ba hira ma-nurse a le mantsi a ka thusang setšhaba le gore ba di beela kwa kgakala le metse.

Balwetse ba ba-ba tlhoka melemo kwa ditleliniking, ma-nurse, fa go sena melemo kwa ditleliniking, ba ba botsa gore ba ye kwa dipetleleng kapa ba ye kwa di-pharmacy-ing, ba ile go ithekela melemo.

Kwa tleliniking go na le di-line tse ditelele. Ka nako tse dingwe ma-nurse ga ba thuse batho. Batho ba a borega go ya tleliniking, ka gonne ka dinako tse dingwe ga ba kry-e thuso.

a a lwalang thata, go fetisa balwetse ba bangwe, ke ene a tlamehileng a kry-e thuso. Go fetisa balwetse ba bangwe ke molao wa tleliniki.

Ba tlamehile ba thusa balwetsi bao le bashimane bao pele ka dinako tse tsotlhe, ka gonne letsatsi lengwe le lengwe ntho e nngwe le nngwe e ka etsagala.

Tlamehile ba netefatse gore ba fa balwetsi ditlhare, ba ba tshwereng ke sukiri, tse di itekanetseng, gore-gore sukiri ya bone e kgone go nna fatshe.

Motho o tlamehile a netefatsa gore o ya tleliniking, o lebelela gore madi a gagwe a tsamaya jang, gore a kgone go bona gore o tshwerwe ke malwetse a afe, jaaka sukiri, gore ba kgone go mo thusa e sa le nako.

Botlhe tlamehile ba check-e gore malwetse a bone mo mmeleng e tsamaya bjang, gore ba kgone go netefatsa gore masole a mmele a tsamaya ka tsela.

Tleliniki e tlamehile e netefatse gore e botsa batho ka malwetse a a farologaneng, bo gore batho ba tlamehile ba tseye melemo ya bona ka dinako tse tsotlhe, gore masole a bona a mmele a nne ntse a sireletsegile ka dinako tse tsotlhe.

Fa tleliniki e palelwa ke go thusa molwetse, tleliniki e netefatsa gore e fa molwetse referral letter ya gore a ye kwa sepetlele, ba ile go mo thusa ka bonolo, ka botoka.

Ka manala ka leleme la gago, gore balwetse jwa sukiri bo go tshwere le fa go check-a madi o bona madi a gago a ile fatshe.

E re netefatse gore basadi le bana ba nna ntse ba tlhokomelwa ka dinako tse tsotlhe, ebile bana ba tlamehile ba netefatsa gore ba kry-a madi a pension-e ya bana.

Bana ba tlamehile ba netefatse gore ba fiwa nako, ba tlhokomelwa ka dinako tse tsotlhe, bone le batsadi ba bone.

Batsadi ba tlhokomelwa ka dinako tse tsotlhe, ebile le kwa ditleleniking ba ba thusa, ba ba fa melemo. E ge ngwana a na le bolwetsi, a na le bothata.

Mo ditoropong, o tlamehile o dule o duele madi a go ka fiwa melemo le gore o ka thusiwa ka bonako.

Mosola wa ambulance ke gore, fa motho a tlhakanetse ke kotsi, e netefatsa gore e fitlha ka bonako, gore e sepetlele, gore batho ba kgone go kry-a thuso ka bonako.

Tleliniki ya puso e ba fa tlhokomelo ya ya botsogo, ka mahala kgotsa ka , ka litšenyehelo tse di kwa tlase, go akaretsa go abiwa ge, ga meriana, di-program-e tsa tlhokomelo ya letsatsi, lefelo le bagodi ba kopaneng teng go tshameka, go rulaganya ditirwana le go bona thuso ya botsofe. Ditlhopha tsa tlhokomelo ya malwetsi a sa foleng, jaaka tsa go lwala bolwetse jwa sukiri kgotsa khatello ya madi.

Lorato le tshegetso ya maikutlo, ba ikutlwa ba rata le go amogelwa fa ba le gaufi le bana le ditlogolo tsa bone. Go boloka setso le melao ya lelapa, lelapa le ka tswelela go ruta bana ka di, ditso le di hisitori ya losika. Go fokotswa bolwetse jwa go ikutlwa le ba le nosi fa ba lelapeng, go nne le tiragalo e e tswelelang pele letsatsi le letsatsi.